ni nga n'wi hlamusela leswaku mikhuva leyi yi na nkoka swinene eka eka ndhavuko wa mina hi mhaka ku wu endla leswaku hi ku u basisa swi fana na loko va ku munhu i ku ya siyiwa e emaqwalweni kumbe munhu i ya siyiwa emasirheni i ntlangu lowu endlaka wu endliwaka hi ndyangu wun'wana na wun'wana leswaku vanhu lava hi siyeke va nga koti ku vuya va ta yi hlupha kumbe ku vuya va ta lava swin'wana swo karhi swi hi pfuna hi yoho ndlela yo ya.

ni titwa ni nga vula ku ni titwa kahle hi mhaka leyi hi mhaka ku loko hi kha hi swi hlaya na bibele yi swi veke kahle loko hi ku vavanuna i vanhu lava va nga ta pfuka va ya tirha vatirhela vavasati va vona na vana va vona so ni vona hi nga ku a swi tshamisekanga loko hi hi hanya hi ri karhi hi hi hi hi opposer kumbe ku hanya hi ndlela leyi yi nga fambisaniki na rito ra xikwembu ni na ku tshemba leswaku vavasati naswona a vo va na matimba lawa hi nga ta ku loko voho va teka hi ku a va yi va a tirha mayinini va nga kota ku tirha ivi ntirho wa vona wu tlhela wu saseka so leswi swin'wana swa swona swi endlaka leswaku ni pfumelelana na ntirho wo kumbe marito yo vavasati va fanele va tshama vatirha mitirho ya le ndlwini.

Ni nga vula leswaku swa tika swa tika ku swi amukela kambe a swi sunguli hi wena naswona swi nge heteleli hi wena xa nkoka i ku xin'wana na xin'wana ni ka minkarhi leyi wu fana na leyi minkarhi yo tika yo fanele xa nkoka lexi hi faneleke hi xi endla i ku tsutsumela eka xikwembu xikwembu hi xona xi swi tivaka hinkwaswo leswi endlekaka evuton'wini bya hina naswona hi xona xi tivaka tipulani why swi fanele swi endleka hi nkarhi lowu ndza swi tiva ku minkarhi yin'wani ku rhandza ka xikwembu ka hi vavisa kambe loko ho ho ti nyiketela hi ya kusuhi na xona xi nga kota ku hi nyika tinhlamulo ta leswi endlekeke.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va nga pfuki va ti sukerile eka leswi va swi endleke n'wana i i i nkateko ku huma ka xikwembu a vahlayisi vana va vona mali leyi va yi kumaka leyitsongo a va a va hlayisi vana va vona va va endlela leswinene sweswi switsongo leswi va nga fikelelaka swona swi na nkoka swinene eka eka vutomi bya vana va vona ku hava xa nkoka ku tlula loko n'wana a kula erirhandziweni ku hava xa nkoka ku fana na loko n'wana a kula erirhandziweni ra mutswari swi na nkoka ku ku vana kumbe vantshwa lava va va kotaka ku ku va ku va na nkateko wo va na vana va tiva rirhandzu leri va faneleke va nyika vana va vona ku ri na nkoka ku tlula anything.

Ni nga tsakela ku ya a Cape town i ndhawu leyi ni yi rhandzaka swinene nkarhi yin'wana na tshama ni hleketa hi vutomi lebyi ni lavaka ku byi hanya eka nkarhi lowu taka ende swi va swi ri swi swi swi kha swi kombisa kona ku tshama kona eCape town endhawu leyi ni nga ta ku yi nga va kahle for mina n'wini ni vona nga ku yi ta ni khoma kahle ni vona nga ku hi laha ni nga ta sungula family kona naswona ku nga ri just family ku ri family leyi ni nga ta ku hi ta hanyisana ndhawu leyi ni nga ta ku laha a ku talanga vanhu lava ni nga ta ku na va tiva talanga rixaka ra hina so swi ta ni endla ku ni dyondza ti-language letin'wani hi ndhawu leyi nga na ti-language tin'wani ta kahle naswona to hlaya nyana so ni nga dyondza swinene.

ni munhu loyi wo ni rhandzaka dyondza ti-language leti vanhu van'wani kumbe tindzimi ta vanhu van'wana so loko no tikuma ni tshame endhawini leyi ku ku nga na vanhu or etikweni leri ku nga na vanhu vo hambanahambana swi nga ni pfuna ngopfu swinene leswaku ndzi dyondza ti-language ta vona naswona swi nga ndzi pfuna leswaku ni nga hlupheki hi ku loko ni swi langute kahle ni vona swi nga ku vanhu lava nga ku tiveki vanhu lava nga ta ku pfuna ngopfu swinene evuton'wini naswona swi easy ngopfu ku endla family na vanhu vo fana na vanhu lava va nga endla family hi mina ni nga endla family hi vona hi nga pfunana hi ya mahlweni swi va kahle.

swi vula leswaku na mahanyelo ya nge fani na mambalelo ya nge fani na leswi vulavurisaka xiswona ya nge fani na na leswi swi dyaka swi nge fani hi ku hinkwaswo swi hambanile loko hi vulavula hi ndhavuko hi vulavula hi mahanyelo ya vanhu lava hlanganeke endhawini yo karhi hi vulavula hi Xitsonga hi va vula hi xiVenda hi vulavula hi hi xiZulu hi vulavula hi swo tala swi nge fani hi nge fananisi ndlopfu na nghala hi nge fananisi ndlopfu na yingwe swilo leswi swi nge pfuki swi fanile so hinkwaswo leswi swi va swi ri hi ndlela yeleyo.

Emadorobeni ku na swiphiqo swo hambanahambana swinene hi ta vulavula hi vukungundzwana va vanhu lava va tshamaka mapatwini loko ri pela va va rhoba vanhu van'wani va herisa na vutomi bya vanhu van'wana hi ta vulavula hi hi timhaka ta ta mati minkarhi yin'wani emadorobeni mati ma kota ku famba vhiki hinkwaro munhu a nga koti ku hlamba swi ni humelerile na mina laha ndzi tshamaka kona that's why ni kota ku nghenisa mhaka ya mati hi mhaka ya ku minkarhi yin'wani munhu wa tshama vhiki hinkwaro a nga koti ku hlamba a nga koti ku ya ndhawu a lo tshama kwala endlwini so hi swin'wana swa swiphiqo ende loko munhu a hanya a nga ri na mati rihanyo ri va ri nga ri kahle swinene hi mhaka ku mati ma na nkoka swinene evuton'wini bya munhu un'wana na un'wana .

Ina ni vona swi ri swa nkoka swinene ku va ku ku va na ku averiwa loku ringanaka ka vavanuna na vavasati eka eka swivandla swa vurhangeri hi mhaka ku loko hi vulavula hi vurhangeri hi vulavula hi hi vuswikoti hi vulavula hi hi hi hi matimba lawa munhu a va ka na wona hi ntumbuluko ndzi rhandza ku kombisa hi ku ku na vavasati lava nga tswariwa na matimba yo rhangela naswona ku na vavanuna lava nga tswariwa na na matimba yo rhangela swi na nkoka leswaku vanhu lavambirhi va nyikiwa nkarhi hi ku ringana hi mhaka ku vutivi byi huma ka Xikwembu naswona matimba lawa munhu a nyikiwaka ya humaka Xikwembu leswaku a kota ku rhangela.

Nkoka wa xikolo xa le tshaveni engomeni wu tlakusa ndhavuko wa hina Vatsonga hi ndlela leyi faneleke. Wu wu kota ku hi pfuna leswaku hi kota ku kula in other words we we we we emerge from boy to men. Hi va hi kha hi kula hi ndlela leyi faneleke lava va va kha va hi dyondzisa milawu leyi faneleke leyi n'wanuna un'wana na un'wana a faneleke a va na yona a nga se va ni ndyangu wa yena. Swa hi pfuna swinene kambe swi hi pfuna nakambe hi maehleketelo na ku teka eti-decision to karhi hi vutomi bya hina hi yo mhaka exikolo xa le ntshaveni xi na nkoka swinene.

Hikokwalaho ka leswaku vanhu lavatsongo va fanele va tiva ntumbuluko wa ndhavuko wa vona, loko ni vulavula hi ntumbuluko ni vulavula hi swakudya leswi dyiwaka, mambalelo macinelo. Hinkwaswo leswi swi na nkoka leswaku vantshwa kumbe muntshwa wun'wana na wun'wana a swi tekela enhlokweni, swi hi dyondzisa leswaku hi tiva lomu hi humaka kona hi tiva ndhavuko wa hina na loko hi ri kwihi kwihi hi va na hi va na na hi va na matimba yo yo vulavula leswaku mina ni manimani ni huma kwihi ni mu yini, munhu a va na nkoka na matimba yo yo yisa ndhavuko wa yena emahlweni.

Loko no va na, loko no heleketa mufundhisi ku ya khuvula vanhu enambyeni kambe hi hlangana na mhangu laha un'wana wa vakhuvuriwa va nwelaka ematini, ndzi nga pfuna hi ku fonela vanhu lava va pfunaka hi tlhelo ra swa ra swa vunweli ku pfuna ku ku fonela vanhu lava ku lava na tinambara leti ni nga ta hi pfuna leswaku hi kumana na vanhu lava nga ta hi pfuna hi mhaka leyi. Hi mhaka ku loko ho ka hi nga, hi nga hi nga foneli munhu kumbe ku ku fikelela eka vanhu lava va nga va nga va nga na matimba yo yo twisisa mhaka leyi hi nga va ekhombyeni swinene. So swi na nkoka leswaku hi teka magoza lama nga ta pfuna hina matlhela ma pfuna na munhu loyi a nga hlangana na leswi.

Avuxeni emurhangeri ndzi ndzi na ku tshemba leswaku ma ha hlayisekile swinene. Ndzi na xivilelo swinene, tinsimu leti ti yimbeleriwaka laha ekerekeni kumbe ekhwayereni leri leri ra hina a ndzi a ndzi a ndzi a ndzi a ndzi ti tivi kambe a ndzi ta rhandza ku tsakela ku, ku tivisa eka n'wina leswaku swi nga koteka ku ku va ku ku ku nghenisiwa tinsimu leti ndzi ti tivaku leswaku na mina ndzi ta kota ku ku ku titwa ni ri kaya hi mhaka ku tinsimu hi mhaka ya ku tinsimu leti yimbeleriwaka a hi tinsimu leti ndzi ti tivaka ende swo endla ingari a ndzi a ndzi a ndzi lavi ku va part ya khwayere inkomu.

Tirhesipi ta ndhavuko ti na nkoka eka ndhavuko wa mina tani hi tani hi Mutsonga hi mhaka ku leswi a swi ni dyondzise ntsena eka nkarhi wa sweswi kambe swi kombisa na lomu ni humaka kona, lomu rixaka ra hina ri humaka kona swilo leswi ri hanyaka hi swona. Ndzi kota ku tsundzuxeka hi minkarhi hinkwayo mayelana na ndhavuko wa hina. Na loko ndzi ri kule ndza kota ku tirhisa recipe leyi hi ndlela leyi faneleke hi mhaka ku i swilo leswi ndzi swi dyondzeke kusukela ndza ha ri ntsongo. So ni vona nga ri swi na nkoka swinene ku va mina ndzi tikuma ndzi karhi ndzi tiva swo fana na leswi ndza ha ri ntsongo.

Xiyimbeleri lexi ndzi xi tsakelaka xa ndhuma i doctor Thomas Chauke, i i i muyimbeleri loyi ndzi nga kula vamanana na tatana va karhi va n'wi chayisa hi minkarhi hinkwayo. Loko ndza ha kula loko ndzi karhi ndzi yingisela tinsimu ta yena ndzi lemukile leswaku a hi munhu loyi a ngo pfuka ku ya ku yimbeleleni i munhu loyi a tshamaka hansi a a a hleketa hi vuyimbeleri bya yena a tsala vuyimbeleri bya yena byi va na nkoka byi tlhela byi khumba vaakatiko hi hi ku hambanahambana. Doctor Thomas Chauke i munhu loyi a yimbelelaka swilo leswi nga na nkoka, swilo leswi akaka muti, swilo leswi hi tsundzuxaka hi ndhavuko wa hina Vatsonga.